Ke tlo ke kwatile hobane ba nrekiseditse ntho ba boneng hore e se e fetile nako ya yona ya hore e ka jowa. Hobaneng ba nrekisetsa ntho e bodileng e leng hore ba bone le bone hore ha e sa le ntho e nepahetseng hore ke e je? Ebile e na le diboko, ke tla e kgutlisetsa morao shopong. Ka kopa hore ba nnehe tjhelete ya ka. Ha ke qeta ke ya lefapheng la mmuso, ke lo ba tlaleha hore ba rekisa dijo tse bodileng ebile ba rekisetsa batho ba bang. Hoo ho bolela hore ha rea ha re ha ha re ha rea ha o.

Ke nahana hore e tlamele e e kgutlisetswe bangeng ba ba yona hobane e nkile ka qhekanyetswa ha ya nkuwa ka molao. Ka hoo banga ba naha eo ba tlamehile ba kgutlele ba dule bodulong ba bone. Ho tle ho kgone hore ho be le kgotso mabaping a naha eo le naha eo e leng hore e ne ba nketse naha ya bone, hore re kgone hore re phedisane hantle.

Phetoho ya maemo a lefatshe e bapala karolo e kgolo le ho ya kgoholeho ya mobu. Empa batho ba lemang ba sokola hobane ha pula e sa ne, mobu wa oma. Ebile dibakeng tse dingata, ha ho na metsi mo eleng hore dijalo tsa bona di ka hola. Mobu o bapala karolo e kgolo haholo haholo ha pula e nele hore letsoho haholo le kgone hore le sebetse.

Ee ke bona dihora tse ngata e le se ha ke bone e le se hlokahalang dipolasing hobane ba sebeletsa tjhelete e nyenyane. Ha ba kgone ho kenya tjhelete e hlokahalang malapeng a bone, ebile ha ba fumane tjhelete e lekaneng hore ba ka etsa ntho e betere ka maphelo a bona. Ke tjhelete e leng hore ba tla etsa dintho tse leng hore di bohlokwa. Ka hoo, ke bona e ka dihora tse ngata ha di etse phaphang hakalo hobane ha ba patelwe le ho sebetsa ho feta nako eo e tla be ba e sebeditse hona polasing.

Ke tla ba bitsa, ke ba bitsetse ka phaposing ya ka, ke ba hlalosetse hore kea ikgantsha ka bone ebile ke ba fa monyetla wa hore ba ye sekolong. Ba ilo ithutela mosebetsi o e leng hore ba o etsa moo, hore le bone ba kgone hore ba ipulele monyetla wa hore ba kgone hore ba hire batho, batho ba ba sebeletse. Ka hoo ke ba fa monyetla wa hore ba ye sekolong, ba kgone hore ba etsetse ba oketse mesebetsi naheng ena ya rona ya Afrika Borwa hobane mesebetsi ha e yo. Ka hoo ke tla ba jwetsa hore ke batla ba e sekolong ba lo ithuta. Ke tla ba lefela dithuto tsa bone, ebile ke tla hlokomela le ba malapa ba a bone ha bona ba ntse ba ile ba lo ithuta.

Ke ne ke tla ba kgothatsa, ke ba jwetse hore ho lema ho ke monyetla o moholo hobane, ha ba lemme ha ba tsamae ba ilo reka dintho tseo tse leng hore ba di hloka. Haholoholo ba kgona ho di kga dilo tseo ba di lemmeng malapeng a bone ha ha ba sebedise tjhelete e ngata haholo. Empa ba tla be ba kgone ho boloka tjhelete hore ba kgone hore ba reke dintho tse leng hore di bohlokwa ho bone. Ha ba lemme ha ho na hore ba tla tswa ba re ba ya shopong ba ilo reka dilo tseo tse tse lenngweng ba tla ba ntse ba di kga hona moo malapeng a bona.

Nka ba kgothatsa hore ba e lefapeng la diruo, mo ba tlo kgonang hore ba fumane leruo moo ba tla fumanang hape le tshehetso bakeng sa hore ba tlo difepa jwang ebile ba tlo di ahela eng. Le hore maikemisetso a bone ke eng ka leruo leo la dikolobe leo ba batlang ho le qala. Nkaba eletsa le hore ba batle motho e leng hore o na le tsebo haholo ka leruo la dikolobe a kgone ho ba bontsha hore ba tlameha ho ho e qala jwang kgwebo ya bona.

Ha ke hira mosebetsi o motjha hore a tlo nsebeletsa, ke tlo dula leena fatshe ke ke mo botse ka tsa bophelo ba hae hore ke eng ya e ratang, keng a sa e rateng. O na le matla hokae ebile ha na matla hokae. Ebile a ka kgona ha nka mo kopa hore a sebetse nako e fetang nako ya ya tlamehang ho e sebetsa, o tla kgona na. Ke tlo ke tla mo jwetsa le ka hore o tlo e mo lefa bokae, le hore ha sebetsa nako e fetang eo o tlo fumana bokae le hore ke dintho tse feng tse tlamehang hore a di emele jwalo ka ha a tlo sebetsa le nna.

Nka netefatsa hore ke e tshela metsi kgafetsa kgafetsa, le hore ha e ommele e kgone hore e hole hantle. Ke kgone hore ke e hodise e be le tse ngata haholo ho feta e ke tla be ke na le tsona. Ke kgone hore ke di rue ke etse le tjhelete. E be ke ba le basebetsi ba eleng hore ba tla nthusa ka yone.

Ntho ena ba ka e rarollla ka ho ya bonana le kgosi hore ba tlohele ho lwana ka mokgo ba lwanang ka teng, kampo haeba neneng ntate wa bona o na a siile lengwalo la hore mang o fumana eng, le mang o fumana eng. Ho ba bonolo jwalo pakeng tsa hore ba lwane ba sa tsebe hore mang o na le eng le mang ha ana eng. Haebaeng ntate wa bona o siile lengolo le ba arohanyetsang mongwe le mongwe hore a be le shere ya hae kgahlanong le naha eo.

Ho ile hwa ba le mosebetsi wa ka e mong a ileng a tla le ngwana polasing. Ya ba ngwana wa bapala mono. Ha mosebetsi wa ka a ntse a ntse a kganna trekere a kganna trekere polasing, ya be se e hata ngwana eo leoto. Ka hoo ka tlameha hore ke patele ke lefe mme wa ngwana tjhelete ya ya ngwana ya ho ya sepetlele. Ebile ke bone le hore ngwana o phetse hantle. Boemo ba hae bo jwang kgafetsa le kgafetsa kea ba letsetsa ke batla ho tseba hore seemo sa ngwana se jwang.

Nka buisana le o mong o ke sebetsa o ke sebetsang le yene ka taba ya hore wa bona hore patsi e etsa tjhelete e kakang. Kgwebong ena femeng e ne re sebetsang ho yone, ebile ha ba re lefe le tjhelete e e lekaneng. Ba re lefa tjhelete e nyenyane. Ka hoo le rona ha re tlo ipatlela patsi ra ra iqalla kgwebo ya rona re ka bona ho le jwalo.